Re qetella re fumana tharollo ya hore ke theowe hobane, nka seno dula engine-ng ke fihlile pele. Motho eo a motenya eo o tlamehile o emetse taxi e ngwe hape eo a tla e kalama, ebenyaneng nna ke dula hantle jwale nka se patale tjhelete e felletseng ke dutse hodima engine eo e ka se etsahale eo.

Nka mo jwetsa hore, a kenye mabidi a ka ke tla nka koloi ya ka ka isa ho motho e mong, ho ba jwale o nsenyetsa nako ebile ke hloka ho theohela ka koloi eo. Batho ba bang bona ba nka advantage hobane o le motho wa mosadi, o tla utlwa motho a ntsa re fela haa ke tla e lokisa nengneng, nako eo e nsenyetsa nako le tjhelete. Jwale hee, taba ena re tla e lokisa ka hore a kgutlisetse mabidi ya ka, ke nke koloi ya ka, ke ise ho motho e mong eo a tla e lokisa ka nako.

Tjhehe, ha nka ba ka nka leeto ka sefofane ho ya naheng tse ding. Empa mohlang ke tla le nka ke tla leka ho qoqa ha batsi hore, ho ne ho le jwang ebile ne ke ikutlwa jwang. Nna ke motho a tsamayang ka dibese, ha ke tsamaye ka difofane, ebile sefofane ke ya se tshaba.

Nka qala ho sebedisa marangrang, hore ke kgone ho thusa batho hore ba tsebe ka history ya rona. Matsatsing ana ha re sa hloka hore re ye moo diketsahalo tse ne di etsahala teng, empa re ka thole ditshwantsho, kapo tsona di-filimi kapo di-documentary. Bo di-youtube, internet-eng le hona nthong di-cell founung tsa rona, moo re ka ithutang ha batsi ka diketsahalo tse ne di etsahala sekgalekgale le diketsahalo tse buang ka history ya rona mona South Africa. Jwale nka thusa batho ka hore ke etse di-copy tsa dinepe tse bontshang dintho tse etsahetseng sekgalekgale, ke thole le dibuka di-library tseo tse buang ka history ya rona.

A dikoloi ha nyoloha, le tjhelete ya dipalangwang le tsona tlamehile e nyolohe, hobane ha e sa nyolohe batho bao ba kgannang ha ba tla kgona ho fepa malapa a bona, le ho iketsetsa dintho tseo ba di hlokang ho ba tjhelete eo kaofela tla be bae sebedisa hodima mafura, jwale mafura ha nyoloha le tjhelete ya transport e tlamehile e nyolohe, empa mafura ha ebe a theohile le tjhelete ya transport le yona e tla theoha. Sena re se etsa hore ho kgone ho ba na le tjhelete eo bakganni ba ba nang le yona.

Haebenyaneng o ntso utswa di-bicycle tsa mona, hobaneng o ka senya moo o holetseng teng. Ho utswa ha o no tswela molemo hobane ha o utswa, o tshwana o ntso e utswetsa le wena. Nahana jwale mona naheng o so bonahala o le motho a jwang, fetola ditsela tsa hao hobane o tlo iphumana o le tjhankaneng moo o sa batleng hore o ye teng. Bophelo ba tjhankaneng bothata ho feta bophelo ba monana ka ntle, jwale ha o ntso tswela pele o utswa re tlo qetelletse re bitsitse maponesa, re o kenya tjhankaneng ho ba, ha o batle ho mamela, o ko kgalemelehe o patale batho bohle bao boo ba senyeditseng, hobane tsela ena eo o tsamayang ka yona e tlo o kenya mathateng.

Ke ile ka kopa thuso ho molaodi, hore a mpontshe ditekesi tse yang ka motseng wa rona. Jwalo ka ha ne ke tjhakela mmangwane wa ka, ke mo etela moo a dulang teng. Jwale ne ke sa tsebe hore ditekisi tse yang ka Vosloorus di fumaneha ho kae. Ke be ke mmotsa a nthusa ka merwalo ya ka, a mfelehetsa ho ya di-taxi-ng tseo tse yang ka Vosloorus, teng o ile a nthusa hantle, a sa .

Ha o ya o lo kalama sefofane seo o tlamehileng ho se etsa pele ke hore, o reke tekete ya hao, ha o qeta ho reka tekete ya hao, ha o ya o lo check-a in, morwalo wa hao o se ke be wa feta twenty kg, ha o fitile twenty kg o patala two hundred and fifty e extra. Jwale o tlamehile o be one hour early before sefofane se ka tsamaya, ha o ka fihla ka mora nako eo o tla fumana dikgoro di kwetswe, sefofane se seduma se tsamaya, jwale ene ha se kwetswe ha hona hore ba ka o bulela hore o kgone ho kena.